Umuntu akathengwa ngakho-ke inani elifanele noma elinganqunywa ekuthenini lifanele ilobolo kufanele kuxoxiswane imindeni yomibili. Kuboniswane emalini umkhwenyana angakwazi ukuthi ayikhiphe ngokuvumelana kwemindeni. Ngoba umuntu ubaluleke kakhulu akayona impahla. Ayikho imali emile ekungathiwa inqunyiwe noma yanele ekuthenini kulotsholwe ngayo umuntu .

Akungijabulisi neze lezi ndaba ngoba bona lo muntu abangikhethele yena kungenzeka ukuthi mina angeke ngize ngimthande. Futhi njengoba sengikhulile ngimungaka ngiyacabanga ukuthi ngingakwazi ukuthi ngizitholele mina umuntu engingamubona sengathi uyena engingashada naye. Angeneme nhlobo ngendlela abazali abenza ngayo.

Isiluleko sokuqala engamupha sona esokuthi usekelo sayo yonkinto noma isisekelo sawo wonke umshado. Makube nguNkulunkulu ekuwuyena ohlanganisa abantu ngefindo lase emakhaya ezulwini. Uma ngabe bobabili bencike emkhulekweni noma bencike kuNkulunkulu kuningi abazokuzuza noma abazodlula kuzona. Iy'nkinga ababhekane nazo bazithathe bazise emkhulekweni bangaxoxeli abangani, kepha bekhuleke babheke kuJehova kukho konke abakwenzayo. Bangabheki futhi abanye abantu ukuthi benzani, bangalaleli futhi abantu bangaphandle ngento ephathelene nomshado wabo.

Konke lokhu kunomthelela ekuthenini abantu bagqoka kanjani, abantu bayake babuke into igqokwe omunye umuntu. Bese bayathanda nabo ukuthi bayigqoke ngakho-ke zonke le zinto ezibaliwe zinomthelela omkhulu emfashinini yamanje.

Amasu angasetshenziswa ukuthi umuntu nomuntu angakhuluma ulimi lakhe komunye noma lo omunye engamuzwa. Ngaleyo ndlela bazosheshe balufunde ulwimi noma basheshe bazifunde lezi ezinye izilimi.

Indaba yomhlaba emakhaya ingalibanga kakhulu udweshu ngenxa yokuthi ngesikhathi unikwa abadala. Babewunikiwe umningi futhi umkhulu kepha ngenxa yokwanda komndeni abantu beba baningi emndenini. Njengoba usumkhulu umuntu ngamunye ngamunye angafuna ukuthi abe nengxenye yawo kulo mhlaba. Ngakho-ke lokhu kuyakulimaza noma kuyayiqeda inhlalakahle ekhaya.

Isinyathelo esisheshayo sokuqala engingasenza ukuthi ngicele usizo kuma-NPO noma kuma-NGOs, ngicele usizo nakwezinye iy'nhlaka. Isinyathelo sesikhathi eside engingasithatha ukuthi kuqokelelwe imali. Noma sizame njengomphakathi umuzi ngamunye ukhiphe noma ngabe imali encane. Kuqokelelwe indaba yebhoholi. Ukuze abalimi bezosizakala ukuthola amanzi ngaso sonke isikhathi.

Indima abayidlalayo abadala ukuthi izingane ziqonde ukuthi zisukaphi noma zivelaphi futhi ziyini. Ukuze bezokwazi ukuthi babumbe abantwana abazoba isizukulwane esihle sakwaZulu.

Ukudla kwase micimbini yakwaZulu kwabiwa ngezigaba. Kwabiwa ngezithebe uma ngabe kuyinyama kuba khona isithebe sezintombi, sithembe sizinsizwa, isithebe somama, kanye nesithebe sobaba. Lonke uhlobo lokudla olusuke lukhona emcimbini lwabiwa ngezigaba zakhona.

Ngicabanga ukuthi indima abazali ekufanele bayidlale ekukhetheleni izingane zabo abalingani noma abantu abazoshada nabo. Ukuthi bona babe khona njengabazali ukubonisa abantwana noma izingane zabo. Ukuthi abantu laba bekhona noma sebebabonile bona njengezithandani. Bababonise ukuthi ngabe lo muntu uye noma akusiyena.

Indima yamakhosikazi nabayeni, ngokubona kwami ayishintshi emndenini yabo kule sikhathi samanje. Ngoba okuningi okwenziwa abantu besifazane noma kwakwenziwa abantu besifazane kuqala basakwenza namanje. Namadoda okuningi ababekwenza kudala basakwenza namanje, ukhona umehluko koda muncane.

Lo mkhuba umkhuba engafanele ngijwayele nawo ngenxa yendawo engizobe ngikuyona. Futhi indlela ukuvuselela noma ukujwayela lo mkhuba owokuthi ngihlale nabantu abadala ukuze bezokwazi ukungibonisa ngendlela ekwenziwa ngawo.